Metshameko ya ileketeroniki e fetola metshameko ya letsatsi le letsatsi go nna motshameko o o rulagantsweng, o o gaisanang le batshameki ba ba lwang mo dikgaisanong tsa metshameko ya ileketeroniki, le mo dilliging, go bona meputso e e megolo ya madi le go tshegediwa ka madi a letshwaokgwebo.

Ee, ke nagana jalo ka gonne bana ba sejwalejwale ga ba nke ba batla go ya kwa ntle, ba phela fela mo megaleng ba tshameka yone metshameko e e mo megaleng e.

Didirisiwa tsa metshameko e di fetotse tsela e go tshamekiwang ka yone ka go tlhagisa maitemogelo a a tseneletseng a visual reality le argumented reality go dira gore batho ba lefatshe lotlhe ba kgone go tshameka mo inthanete kana mo mafaratlhatlheng.

Se ke se ratang thata ka metshameko e ke gore o kgona go e tshameka o le mo 'tlong o iketlile, ga go tlhokagale gore o ye kwa ntle ebile gape di kry-ega bonolo. Bothata jwa tsone fela ke gore tse di nngwe o tlamehile o bo o le gore o na le data gore o kgone go di download-a, felafela tsone tota di a ratega ka gonne o kgona go di tshameka nako e nngwe le e nngwe, a go motshegare, a go bosigo.

Gore o kgone go tshameka motshameko wa mo internet, o tlhoka thata sedirisiwa se se tshwanelang jaaka computer-a kgotsa console ya motshameko, kgolagano e e tlhomameng ya inthanete le sedirisiwa se se tsamaelanang le go tshameka. Metshameko e e tumileng ya mo inthanete e akaretsa League of Legends, Battle of Royals, jaaka Fort Knight le tse dingwe.

Go tshameka motshameko wa mo internet-e ke sa kgaotse, go ka dira gore ke se ke ka tlhola ke nna le kgatlhego go nna le batho, ke phela ke batla go ipona fela ke le mo motshamekong oo ke tshameka, go ka dira gore ditsala tsa me di se ke tsa tlhola di batla go tshameka le nna, go ka dira gore ke se ke ka tlhola ke nna le kgatlhego ya go dira sepe.

Metshameko ya mo inthanete e tlhoka tshedimosetso, go buisana le di-server-a tsa metshameko, go romela le go amogela tshedimosetso ka ditiro tsa motshameki le go tlhabolola diteng tsa motshameko. Go tshameka metshameko ya mo inthanete o tlhoka sediriswa sa go tshameka jaaka PC kana khomputara, console kgotsa sediriswa sa cellphone, kgolagano e e tlhomameng ya inthanete, account ya motshameko, mme ka dinako tse dingwe dilwana tse di rileng tsa motshameko tse di jaaka molaodi kgotsa sediriswa sa go reetsa.

Mabaka a a dirang gore batho ba le bantsi ba tshameke metshameko ya inthanete bosigo ke gore fa letsatsi le ntse le tla, batho ba bangwe ba ya ditirong, ba bangwe ba ya dikolong jaanong bosigo ke nako e e leng gore ga ba dire sepe, ba batla go iketla. Fa mongwe a sa batle go reka data ya tlhwatlhwa e e kwa godimo, a ka reka data e e leng gore e kgona go dirisiwa motshegare le bosigo a bo a dirisa ya bosigo go tshameka yona metshameko eno.

Metshameko ya mo inthanete e tokafatsa matshelo ka gonne e ntsha bodutu. E ne e seyo mo inthanete bogologolo ka gonne thekenoloji ya bogologolo e ne e se maatla jaaka thekenoloji ya jaanong jaana, le kgale batho ba ne ba sena kgatlhego mo dilong tse tsa go tshwana le bometshameko ena ya ileketeroniki.

Dikotsi tsa metshameko ya mo inthanete di akaretsa go utswa ditshupo tsa gago, go kgerisiwa, go bona diteng tse di sa tshwanelang, go ja batho ba bangwe mo inthanete le go . Go nna o babalesegile, dirisa dikhunolamoraba tse di nonofileng.

Batho ba ba kwa magaeng ba palelwa ke go tshameka metshameko ya mo inthanete ka gonne nako ngwe e ka nna gore ga ba na megala e e botlhale kana ga ba na internet kana ga ba na data. Metshameko e e mo inthanete e e leng bonolo go ka e fitlhelela e ka nna metshameko ya go tshwana le lludo kana chess.

Fa nka nna le tšhono ya go bopa metshameko ya mo inthanete, nka bopa ya go tshwana le Star Wars. Selo se se tlhokang go fetoga ka metshameko ya mo inthanete ke gore ga go ka kgonagala e ka tlogela go dirisa data kana e tlogele go dirisa data e ntsi ka gore fa o sena data ga ke dumele o ka kgona go tshameka metshameko e.